Ewe, ndiyavumelana nolu lwazi kuba abadlali be-esport kwinqanaba lobuchwepheshe baye baqeqeshe ngamandla basolo ulwazi izakhono ezinzulu kwaye bakhuphisane kumgangatho ophezulu njengazo zonke iimbaleki.

Ukudlala iesport iye iphucule ingqondo yomntu ngendlela erayithi. Iye inike umntu amandla kwaye iyenze amajoni omzimba womntu omelele ukwenzelwe umntu xa egula loo nto imgulisayo akhawuleze ukuphila kuba umzimba wakhe walalamekile kwaye amajoni omzimba wakhe alungile.

Ndingadlala ibhola kuba ndiyakuthanda into engathi inento ebalekisayo ngaphakathi kwaye ndiyayithanda into ekhabanayo. Mna ndikhule ndibaleka umzimba wam udalelwe ubaleka kwaye ndiyakwazi ukubaleka. Qho xa ndidlala ibhola ndiye ndinconywe ukuba hayibo, hayi uyayidlala into yakho iinto ezinjalo yibhola into endinokuyidlala.

Iyimidlalo yokwenyani kuba aba bantu abadlala le midlalo ngabantu benyani and ngabantu abaqhelileyo ukudlala le midlalo. And le midlalo iye incede kakhulu abantu iwesi abantu abafuna ukuhlasela amafutha iwesi abantu abafuna ukuphumelela apha ebomini. Iye ibe yiyo le ndlela yokuphumelela nge-esport, enye ke mayibe yimidlalo yokwenyani.

Xa umntu echitha iiyure kwimidlalo yevidiyo loo nto iye iye iphazamise bese ke yena ke umtshana wam uyafunda. Iza kumphazamisa loo nto esikolweni angakwazi ukuhoya xa kufundiswa esikolweni. Umntu angabinawo namandla okuthini esikolweni.

Ha-a ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa nabantu abahluphekayo bayakwazi ukwenza imisebenzi yokuzonwabisa. Qha abantu abazizityebi bona bayakwazi ukuya kwiindawo ezirayithi for uyokudlala le misebenzi yokuzonwabisa. Kodwa ke ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa nabantu abasokolayo bayakwazi ukuzonwabisa noba bazonwabisa ngantoni qha abo bazizityebi bona bayakwazi ukuya kwiindawo eziphucukileyo for ukuzonwabisa ukodlula abo bangezozityebi.

Lukhenketho lamazwi wangamazwe luyayidinga imali kuba uye uhambe amazwe ngamazwe. Uyayidinga kufuneka ukhwele ube nemali funeka ukhwele ibhanoyi kufuneka ube nemali yokuthenga ukutya funeke ube nemali yokuzikhathalela.

Ewe, abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Ewe, abantu bangoku banemali ukufa ngoku umntu uye enze into emonwabisayo. Uzuqonde ngoku banqabile abantu abazibulalayo ngeli xesha kuba umntu unemali zakhe wenza le nto ayithandayo. And loo nto ilungile kuba kuba iphucula uMzantsi Afrika kwaye ulutsha kwaye nabantu abadala nabo buphucukile.

Mna ndiyathanda ukumamela umculo, umculo iyandiphilisa amanxeba akudala. Umculo uyandiduduza kwaye umculo undenza ndingaziva ukuba ndindodwa umculo. Umculo oko wandiqhuba mna apha ebomini ndisakhula nangoku usandikhupha umculo. Mna andonqeni uvele ndithathe ispikha ndikhalise umculo wam ungxole ndimamele ndicule ndonwabe ingathi khange ndikhalele nto ngoku, ngumculo into endi .

Ewe ndinganawo amandla kuba xa ungumntu funeka ukwazile ukuzama izinto ezintsha apha ebomini uze ukwazi ukuthi hayi lena into indilungele hayi lena into ayindilungelanga. Ewe ndingayithatha kuba mna ndiyathanda nokuhlala nomhlobo wam. Mhlawumbi ngaloo mini izawuba yimini yokuba sidibane sincokole ngeengxaki zethu zolwimi. Mhlawumbi igalufu yona izawundenza ndiphumelele igalufu because kaloku ndizobe ndiyidlala kwamaphandle kamnandi.